Fa o tsaya leeto le le telele go botlhokwa go paka diaparo tse di siameng ka bosa, di tokomane tsa boikaelelo jaaka passport-o kana dikupi. Dijo le metsi a lekaneng, dilo tsa tlhokomelo ya botsogo le dilo tsa boitumelo jaaka buka kgotsa megala. Go rulaganya leeto ka kelotlhoko go thusa go netefatsa boiketlo, polokesego le boitumelo mo tseleng.

Go tsamaya sekgala se se leele ka bese gona le melemo jaaka go boloka madi, iketlo ka ntlha ya go setshwanelwe ke go itaola, go itumelela dipono tse di kgatlhang, go thusa tikologo le go tshepa polokego ya mokgweetsi. Go bona melemo eno, go rulagana leeto ka kelotlhogo, go reka tekete ka nako le go kgetha bese e e ikanyegang mme le go tsaya dilo tse di ka tlhokegang mo tseleng.

Ee, ke itse letshwao la batsamayakadinao. Le bontsha lefelo le le sireletsegileng la go kgabaganya tsela, mme ba kgweetsi ba tswanetse go emisa. Matshwao a mangwe a ke a itseng a akaretsa letshwao la emisa, letshwao la naya tsela, letshwao la lebelo, letshwao la bogobe le letshwao la kgalemelo.

Go dirisa App-e ya Bolt go bonolo, thala App-e ya Bolt mo Google Play Store kgotsa Apple App Store. Bula account-o tsenya leina, nomoro ya mogala le tshedimosetso tse di tlhokegang. Kwala lefelo le oyang kwa go lona, kgetha mofuta wa koloi, lekola tse di bontshiwang mme o dumelane le ditlhako. Sala leeto la gago. App-e e tla go bontsha tsela ya koloi le nako ya go goroga. Fa o goroga lefa ka tsela e o e kgethileng jaaka diatla kgotsa karate ya madi mme o ka lefa o le mo polokegong.

Go tlatsa di terene thata go ka ama botsogo jwa tlhaloganyo jwa mmele ka di tsela dile dintsi. Jaaka go oketsa kgathelelo ya maikutlo, go tlisa letshogo le bolwetse, go oketsa mokgoleo wa mmele le go fokotsa kgotsofalo ya boeti. Bapalami ba ka feleletsa ba sena phutulogo ba sa kgone go itapolosa kgotsa go tshwara maeto a monate.

Nka kopa thuso mo mothong yo anang le seaparo se se bontshang gore ke modiri wa boemelo kgotsa mokgweetsi wa thekisi yo anang le tlhokomelo. Batho bano ba ka nna le kitso e e botoka ka mafelo a dithekisi. Gape nka dirisa mogala, kana ka letsetsa malome le go botsa batho ba lefelo go ka thusa.

Gakeisi ke nne le maitemogelo ape kago pagama sefofane, mme fela ke a itse gore gona le batho bangwe ba ba buang monate wa dipono tse di kgatlhang jaaka mafelo a a fa tlase le diphetogo tsa bosa magodimong. A ntse a le boteng le go kgatlha. Ba bangwe ba tlotla ka metlotlo e e kgethegileng le bapalami ba ba nnang mo gaufi, ba abelana maitemogelo le di keletso tsa maeto.

Dikotsi tse dika diregang di akaretsa mathata a dipalangwa tsenyo ya sedirisiwa, borukgutlhi, maemo a bosa le mathata a botsogo. Selo sa ntlha se se ka diriwang fa o ka tlhagelwa ke kotsi, e ka nna polokesego ya gago, itsisi ditirelo tsa tlhokomelo ka bonako, kopa thuso mo bathong ba gaufi, mme o rokote dintlha tsa kotsi fa go kgonagala.

Diterena di na le seabe se se golo mo moepong ka go tsamaisa di miniral-e tse di kgolo le di diriswa ka tsela e e itsholesang, e e bolokang di tshenyegelo, e thusa tikologo le go netefatsa tshireletso.